Matlalo a diphologolo a kgona go dira dilo tsa go tshwana le bo diaparo, ditlhako jalo le jalo.

Go beola go botlhokwa ka gonne go thusa go thibela matlhoko a mantsi a atamelang diphologolo. Go bonolo go beola diphologolo gonne ga go tlhokega le dilo tse dintsi go beola diphologolo.

Ke didiriswa tsa go tshwana le di-fertilizer, le dilo tsa go tshwana le bo metsi jalo le jalo.

Ee, go tlhokega gonne go na le dilo dingwe tse e le goreng batho ga ba tshwanela go di dirisa kgotsa go dija.

Fa nka bo kena le temothuo ke ne ke ka tlhama ditiro di le dintsi le go fa bašwa ditšhono tsa go bontsha bokgoni jwa bone. Temothuo e botlhokwa ka gonne e tlhama ditiro di le dintsi mo setšhabeng, ebile e thusa ba le bantsi e fokotsa botlhokatiro.

Thulaganyo e akaretsa go roba matlhare go a tlhotlhora kgotsa go a kgaola, mme morago ga moo a letlelela go tsena mo enzymatic oxidation e felelang ka mmala le tatso e e tlwaelegileng ya bohibidu jo bo . Matlhare a bo a omisiwa gantsi mo letsatsing, mme a siame a titielwa.

Rooibos e leng tshelo ya ditlhare tsa Aforika Borwa e farologana le teye tsa setso jaaka teye e ntsho le tala ka ditsela di le mmalwa tsa botlhokwa, segolobogolo rooibos ke tlhaga ga ena caffeine mme e na le maemo a kwa tlase a . Se se feleletsang ka porofaele ya tatso e e bonolo, e borethe fa e bapisiwa le teye go tswa mo sejalong sa camellia sinensis.

Balemirui ba tshwanetse go dula ba setse maemo a bosa morago, ebile ba nosetsa dijalo ka dinako tsotlhe le mmu ba tshwanetse go dira bonnete ba gore go dula go na le metsi ka dinako tsotlhe, go lebagana le dikgwetlho tseno.

Dipitse di na le botlhokwa mo polasing ka ntlha ya mabaka a a farologaneng, go akaretse le go tlamela ka maatla a ditiro tsa tiro jaaka go lema, go goga, le go tsamaisa ga mmogo le go neelana ka melemo ya ecology jaaka go fokotsa morwalo ya diboratšhe e le go tlhokomela mefuta-futa ya di tshedi.

Go tshwanetse go nne le mongwe yo o tlang a lebelela gore tikologo e tsamaya jang, le gore a dijalo tsotlhe di siame. Go le gantsi dijalo di kgonang go sengwa tlelaemete, go fetoga ga tlelaemete le dilo di le dintsi.

Merwalela e senya dijalo e senyetsa balemirui madi a le mantsi. Ka jalo balemi ba tshwanetse go dula ba etse tlhoko seemo sa bosa, ebile ba tshwanetse go dula ba le mo maemong a a siameng gore ba ka dira dilo ka potlako gore ba kgone go siamisa dilo ka nako ba dula ba le malala a laotswe.

Ke ka diragatsa mokgwa o o nang le dikarolo tse dintsi o akaretsang melawana e e nonofileng, go rotloetsa mekgwa e e tswelelang pele le go rotloetsa temogo ya bareki le ditlhopo.

Thekenoloji e ka nna le seabe ka go fokotsa kotsi le kgatelelo mo diphologolong.

Go tshwanetse go nne le dithuto ka tsa temothuo, gangwe mo bekeng bašwa ba rutiwe ka temothuo gore ba nne le kgatlhego ba ithute go le gontsi ka temothuo.

Tshwanetse ka dinako tsotlhe re nne re tlhola dijalo, re tlhole gore a disenyi diteng, a go na le malwetsi. Fa re bona gore go na le sejalo se sa siamang se ntshiwe ka gonne sa go feleletsa se bolaya dijalo tse dingwe.

O fitlhelele e le gore go tsaya nako e telele go enta le gore go siame, mme kgwebo yone ya go heleletsa e sa tsamaye sentle.

Ke ithutile gore rooibos ga e tshwane le ditee tse dingwe, rooibos-e e na le ka mokgwa o mongwe o e dirwang ka o ne. Ebile gape ke ithutile ka matlhare a le mantsi a a farologaneng le a rooibos.

Thekenoloji e fokotsa tshololo e thusa le ka go golaganya, gore kgwebo e tsamaya joang, a dilo tsotlhe di tsamaya sentle mo temothuong le kgwebo ya maungo. Ebile gape e tsamaisa temothuo le kgwebo ya maungo sentle ntle le dikgogakgogano.

Rooibos e na le melemo e e thusang go fokotsa go oketsega ga madi a motho mo mmeleng.

Ee, leruo la gago ga le kitla le gola sentle gonne diphologolo di ka feleletsa di na le malwetsi a o sa itse mme di a feleletsa di tlhokafala.

Batho ba tshwanetse go rutiwa ka dikotsi tsa go ntsha matlalo a diphologolo, dikotsi ka nna gore ya nna gore phologolo e tsenwa ke bo tsididi bo le bontsi.

Nnyaa ga ke bone le selo se se siameng, gonne basadi le bone ba kgona go dira hela jaaka borre. Gore basadi ba beelwe ko thoko e ka tswa e le gore gongwe ga ba kgone go inama nako e telele, dilo tsa go tshwana le tseo jalo le jalo.